Ndingambuza umtshana wam lo uba ulwenzile na uphando ngale bhanka ayivulileyo kwi-intanethi ngoba zininzi izikem ezenziwayo kwi-intanethi. Ndimbuze kwakhona ngawaphi, ngeyiphi imiqathango ayithathileyo ukujonga le bhanka ukuba isemthethweni na.

Inceda kakhulu kwiindleko zokulungiselela umngcwabo.

Wam ndimxelele ukuba makabhatale imali kaNSFAS ngokuba laa NSFAS uzawumnceda abanye abantwana abaza emveni kwakhe, abanye abantwana bafumane ithuba lokuqhubekeka nezifundo zabo zaseyunivesithi abayidingayo kakhulu uncedo. Ndingamkhuthaza kakhulu ukuthi makayibhatale laa mali.

Ndingamchazela ukuba i-excess payment le ye-insurance ibalulekile ukuze azokwazi ukukleyima xa ethe wafumana ingozi nemoto leyo yakhe.

Ndingahlala nabo abahlobo bam ndibaxelele ngengxaki endihlangane nayo yokungazukwazi ukukhupha imali yomgalelo. Kodwa ke apho ekubaxeleleni kwam ndibe ndisazi imiqathango yomgalelo ukuba ithini.

Ndingamlumkisa ngezikemzi ezikhoyo apha phandle. Ndimxelele uba makajonge i-interest yale retirement fund afuna uyijonga neteks ezawutsalwa kwimali yakhe, nokokuba le retirement annuity isemthethweni na.

Iindlela zokufaka imali kwi-bank account yomntu kukutransfera, ukwenza i-transfer from ifowuni yakho to ibhanki yaloo mntu ufuna umthumelela imali, kukudipozitha imali kwi-ATM ngaphandle ebhankeni, kukudiphozitha imali ngaphakathi ebhankeni.

ngoba kuyingozi kakhulu ukugcina imali endlini. Kungafika abantu baningenele bazonikhuthaza okanye kutshe indlu leyo, iphele imali ngolo hlobo. Ngoko ke kulungile ubhankisha imali ebhankeni, ihlale apho ikhuselekile.

Ndingafuna uncedo kumsebenzi webhanka ngokuba nguye onolwazi olungcono nongandicacisela kakuhle ngemiqathango.

Owu ndingakhathazeka kakhulu ngoba ibingekho sezicwangcisweni zam ukuba ndizawubuyisa imali kaNSFAS. Kodwa ke ndingavuma ngoba ndiyayazi imali kaNSFAS inceda abantwana nto abahluphekileyo. So ndingayikhupha xa beyifuna ndiyibhatale back ngomzimba ongenaxhala ngoba ndiyazi ukuba izawunceda phi.

Okokuqala, ndingahamba ndiyofuna i-bank statement kwibhanki yam, ndijonge ukuba iqhubekeke kangakanani kangaphi le mali itsalwa kwiakhawunti yam. Okwesibini, ndingena phakathi ebhankeni ndifumane ingcazelo malunga nale khampani or nalo mntu utsala imali yam nokuba ndingenza njani ukuze ndiyivale lo mtsalo nokuba ndingakwazi na uyifumana le mali ise itsaliswe. Konke konke ndingafuna nje uba bayivale imali le itsalwayo kwiakhawunti yam.

Hayi, ndingamxelela umakazi wam uba kuyingozi kakhulu oko, makangaqalisi kwa uqalisa ukwenza njalo. Loo khampani leyo izawubaleka nemali yakhe, si-scam eso.

umhlobo wam ngobungozi nobulumko boba ne-credit card. Ndimxwayise ukuba i-credit card isetyenziswa njani na nokokuba xa ungayibhataliyo laa mali ubungozi obunothi kwenzeke.